Setswalle sena ke se sebedisa ka tsela ya hore metswalle ya ka, e mfe maele, ba mpontshe diphoso tsa ka, re arolelane le menyetla e ka hlahang dipapading tsena tseo re di bapalang.

Nna ho ya ka nna, ke bona re le matsohong a matle. Ka ha dinaha tsela tsa mose ho mawatle e le batho ba hantle haholo, ba na le tsebo e batsi ya bolo.

Batswadi ba ka kgothalletsa bana ba bona ho ikwetlisa ka ha ho ikwetlisa ho loketse ho hlabolla kelello haholo. E ngwe ya dintho eo sekolo se ka etsang ke ho jwetsa ngwane mong le e mong hore ke setlamo sa hore a ikwetlise ka letsatsi le itseng. Ka hobane dimmaraka tse itseng tsa hae di tla itshetleha ho ikwetliseng.

Ha nka fumana sekete sa diranta hona jwale, seo nka se etsang ke ho rekela mme wa ka mpho. Jwalo ka ha kgwedi ena e le kgwedi ya hae ya tswalo,

Nka kgothalletsa batjha bao ba sa ikwetliseng hore ba ikwtlise haholo, ka ha ho ikwetlisa ho le bohlokwa haholo bakeng sa bophelo bo botle. Ebile ho thusa haholo bakeng sa kgatello ya maikutlo le ho fihlella mmele o motle.

Ha ne ke ile ke lo shebella cricket-e le bana ba ka, ke hlokometse hore ho hlokahala moo batho ba ka itshireletsa letsatsi teng. Ke hlokometse hore kgwebo eo nka e etsang e ka nketsetsa tjhelete, ke ha nka etsa moo batho ba ka isireletsang teng. Ka dintho tse kareng di-gazebo e be ke a dihirisa for nakonyana eo e cricket-e bapalang ka yona, kapa ka rekisa dikgele hore batho ba itshireletse bao e bang ba lebetse ho ithekela tsa bona, kapa ka rekisa katiba tsa letsatsi tseo batho ba tlang ho di rwalwa ha ntse ba le moo ba shebeletse Cricket.

Ho kotsi haholo hore o tsamaye mobileng kelello ya hao e le mohaleng wa hao, ka hobane ha o tlo hlokomela se etsahalang tikolohong eo e leng ho yona. O kotsing ya hore o ka tshwara poho, o kotsing ya hore o ka tjhaisa ke koloi. Ka ho ngwaneso nka o kgothaletsa hore o behe mohala wa hao pokothong ya hao. E re ha o fihla moo o ka kgonang ho dula teng, e be ke hona moo o tla kgona ho shebana le mohala wa hao, hobane sena seo se etsang se kotsi haholo ebile so beha mahlong a dikebekoa ebile o ba e mong, e leng hore ba mo beile mahlo haholo.

Ha ke na bothata le tsona, ha ke nyatse motho a nang le tsona, nna ha ke na yona ebile ha ke tsebe motho a nang le yona. Ke ke utlwe feela batho ba ntse ba bua ka yona ha kalo ha hona ntho e nthabisang ka game eo kapa e leng hore ke kgahlano le yona, empa ke ke bone batho ba nang le tsona ba thaba haholo.

Seo nka o kgothalletsang sona jwalo ka motjha ya batlang ho tshwana le nna, ke hore o bapalle sehlopha sa bolo moo kenang sekolo teng. Ntho eo e na le menyetla haholo kapa makeisheneng mo le dulang teng. Le bapalle dihlopha tsa teng hobane ha o ntsouwa hodimo le tlase di phehisanong tsena tse ba di tsamayang. O ka fumana hona le batho be leng hore ba ka lefa menyetla e hodimo haholo jwalo ka ho thola scholarship kapa basari e ka o nkang eo ise dikolong tsa bolo ho fihlela o be e bile o qeta dithuto tsa hao, ke seo le ka se etsang bana beso.

Ka matsatsi a phomolo hangata ke ke rate ho tsoha hoseng haholo jwalo ka ha ke le motho a ratang moya wa hoseng. Ebe ke a mathamatha, ke potoloha motseng mona mo ke dulang teng. Ka le leng la matsatsi ba lelapa la ka bang join-a ka leng la matsatsi ha bang .

Bana ba ka, ho bohlokwa haholo ho ikwetlisa ka hobane ho thusa haholo ho hlabolla kelello, ho thusa haholo le hore o be le bophelo bo botle, o ska e fumana, o le kotsing e hodimo ya ho hlaselwa ke mafu ha bobebe. Ka hoo nka le kgothalletsa ho bapalla ka ntle le bana ba bang hore le kgone hore ne le mathemathe ka hoo, e tla be le boikotliso be le kgonang hore le boetse le seke la dula le shebile mehala ya lona bosibu le motshehare.